Ndingazinika la macebiso iintombi zam. Zigcwalisele ixesha, zimisele ixesha elithile lokusebenza i-intanethi kunye nexesha lokuphumla kuyo. Zenze imisebenzi engaphandle kwi-intanethi, zibandakanye kwiincwadi, umdlalo wemidlalo okanye imisebenzi yasekhaya. Zilandele imigaqo, umise imithetho ekhaya ngexesha elifanelekileyo ukusebenza izixhobo zedijithali.

Ezi zezinye iingxaki ezibangelwa ngamakhasi onxibelelwano ebantwaneni. Uxinzelelo lwentlalo, abantwana baye bazive befuneka babe ngabanye ngenxa yoxinzelelo lwento abayibonayo kwiintatheli zentlalo. Ukudibana nengxaki yokugculelwa yanda kakhulu kumakhasi onxibelelwano. Ukuchitha ixesha elinintsi oku kuchaphazela imfundo ubuthongo kunye nempilo.

Ewe, ndakhe ndayisebenzisa iWi-Fi yesimahla ukufaka isicelo somsebenzi yaye yandinceda kakhulu kuba ndandinganasixhobo sam senxibelelo ekhaya ngelo xesha. Ndakwazi ukufikelela kwi-imeyili ndalanda ifomu yesicelo ndaze ndathumela yonke imisebenzi ngaphandle kokubhatala. Yayiluncedo kakhulu kuba yandisindisa imali yedatha kwaye yandivulela amathuba endingenokuwa nokuwafikelela ngaphandle kwayo.

Ewe, ndakhe ndazama ezinye iindlela zokugcina unxibelelwano xa umbane engekho ndisebenzise idatha yefowuni njengenqaku lokuhambisa iWi-Fi hotspot kwaye le ndlela yandisebenzela kakuhle kakhulu ngexesha elifutshane. Ndakhe ndasebenzisa ne-router yebhetri iyandinceda xa kudingeka ndihlale ndinxibelelane ixesha elide. Nangona kunjalo, idatha iyaphela ngokukhawuleza kwaye i-router yebhetri ifuna ukuhlawulwa rhoqo. Kodwa zonke ezi ndlela zandisebenzela kakuhle ekugcineni ndikwazi ukufikelela kwi-intanethi xa kukho ekunqongophala kombane.